Umhlaba oya kunceda kakhulu ebantwini ukuba batsho bakwazi nabo ukuzimela, bazenzele imali yabo njengoosomashishini. Umhlaba lowo ke abahlali bangalima izinto abazothi bakwazi ukuyozithengisa ezivenkileni ezinkulu njengooSpar, ooShoprite, ooPick n Pay. Emveni koko bakwazi nabo ukuba nemali yokuzondla nokuphucula umphakathi.

Nangona ihempu nentsangu zahlukile kodwa zinayo indawo efanayo. Ukukhulisa ihempu ecaleni kwentsangu ingayenza ukubhideka kumfama kuba ziyafana ezi zinto ngenkangeleko, ngelixa ke ihempu yona ine-THC encinci, intsangu yona ine-THC ephezulu. Ke ngoku ke ezi zinto awunoyilima enye ecaleni kwenye kuba kungalula uthatha ihempu ucinge yintsangu okanye uthathe intsangu ucinga yihempu.

Kukuthenga amatanki amakhulu amanzi ahlale ekhona kwaye ezele ngamanzi xesha lonke kuze imfuyo ibe nayo into yokusela xa kufika imbalela. Enye yeendlela ingakukuba kugrunjwe umngxunya owaziwa njenge-borehole othi ke uncedise ukutsala amanzi phantsi komhlaba xa amanzi enqabile okanye iimvula zingekho. Iya kuncedisa ke loo nto leyo uba imfuyo ihlale inento yokusela ngaxesha lonke.

Maninzi amaphulo urhulumente athi awazame ukuncedisa amanina angamafama anjengophuhliso bolwazi lwabo ngeento ezinxulumene nokufama kunye nenkxasomali athi urhulumente ancedise ngawo amanina angamafama ukuba bakwazi ukuqala awabo amashishini. Inkxasomali ke iye iquke izikhali ezithi zisetyenziswe kwi-farming nezityalo ezi bazothi bazisebenzise.

Uqeqesho kwezolimo lubalulekile kakhulu kwiiyunivesithi kuba kufundisa ngeendidi ngeendidi zeendlela apho ulimo lungathi luncedisane norhwebo wekhantri. Kuphinde kuncedise ukufundisa ngeemeko neemeko ezahlukeneyo ezithi zichaphazele ulimo kwaye abafundi bangathi babe nolwazi ngeendlela abanothi bazihambe ezinxulumene nezolimo, kwaye iphinde ixhobise nange-climate change.

Imeko yomhlaba ibaluleke kakhulu kuba iye incedise izityalo ukuba zikhule. Umhlaba ke uyakwazi ukuba nezondlo ezithi zincedise izityalo ekukhuleni ezinjengenitrojin, ifosforas. Umhlaba ke uye afunxe amanzi, manzi lawo athi ancedise izityalo ukuba zikhule, kwazi ukusetyenziswa.

Emva kokuba inkukhu niyibambile niye ndibambe imilenze yayo kunye namaphiko ukwenzela ukuba ingabi nakwazi ukubaleka, ze nithathe ibhozo uyinqumle intloko. Emva kokuba igazi liphumile ke ngoku niyifake emanzini abilayo nixhwithe iintsipho ezo zayo zide ziphele uze uyivule esifubeni ukwehla uzokwazi ukukhupha yonke imiphakathi yayo. Usogqiba uyinqunqe.

Njengomfama ungakwazi ukuthi uhambe uye kwaDepartment of labor uyobhalisa abasebenzi abo kwi-UIF kuze kuthi xa bedendiwe babe nayo imivuzo abayifumanayo esuka kwicandelo labasebenzi. Okanye ungagcina imali kwibhanka ezawuthi incedise xa kuthe kwenzeka isehlo esifana nesi.

Mininzi imicelimngeni enothi ijongane nomfama Ofuya iigusha. Njengoba iigusha ezo zisitya entabeni, zingakwazi ukuthi zihlaselwe zezinye izilwanyana. Okanye xa imo yezulu imbi, umzekelo nxa kutshisa kakhulu okanye kubanda kakhulu, loo nto inothi izichaphazele iigusha. Enye yemicelimngeni ejongene namafama egusha zizifo ezithi zihlasele iigusha ngamaxa amathile.